E-sport, e-sport. Ke dipapadi tse monate haholo tseo di bapalang marangrang. Empa kannete tsona ho bua nnete ha di sebetsane letho le ho ikwetlisa e le motho. Hoba o kgona ho di etsa ho ntso ituletse ka tlung, kapa o ntso sebetsa mabaka a mang a manyenyana ka tlung. Kapa hona mosebetsing.

Nna ke nahana hore re tshwanetse ho etsa taba e tshwanang le seka ya chess. Chess ke papadi e ntle haholo e bileng etla tswelang bana ba sekolo molemo. Ka tsela ya hore, e ba thuse ho sebedisa monahano wa bona eo kwetlise. Ka ho fitisisa e ba rute leka subject kapa thuto ya mathematics. E tla bapala karolo e ntle haholo tabeng eo.

Mmuso wa rona kwano South Africa, o tshehetsa haholo dibapadi le tsona di athlete. Ka tsela ya hore, ba kgona hore ba o fe diaparo tse o tshwanetseng ho diapara moo ha o ya. O fumane le sponsorship kapa ditshehetso tsa tjhelete, tse o hlokang hore o be le tsona ha o fihla moo mo o tshwanetseng hoya. Ka matsatsi a mang, ha o hloka ho ya mose ho mawatle. Ba kgona le hore ba o lokisetse dintho tse kang di-visa le di-passport, hore ha o tshela o kgona hore o etsetse tsohle ka bo bobe bo ka kgonahalang ka teng. Dipehelo tsa bona le maemo a bona fela ke hore, o dule o le mohlodi, o dule o le ka sehloohong hore ba kgone ho itshehetsa. Hoba kannete ba bangata batho ba hlokang thuso tsena jwale o hloka ho ba mohlodi.

Batjha, dipapadi di bohlokwa haholo. Di etsa mmeleng wa hao, o dule o itekanetse. Ebile o se na mahloko a mangata a tlong ho hlopha ha nako e ntse e ya. Tabeng ya ho feta tsohle, ke ya hore o kgona ho thusahala le ho tloha mebileng kapa dikotsing tseo o ka kopanang le tsona tsa batjha ba bang. Ha wena o kene ka hara a eng kapa eng tsa sekolo se bapalang. Jwale se ka nna a keneng ka hara sehlopha sa ho sesa, ke sa le monyenyana dilemong.

Dipapadi tsa setso sa rona, di monate haholo. Di bile di bontsha me re tswang teng rele ba setjhaba sa ha Rantsho. Matsatsing ana bana ba banyenyane ha ba sa di bapala haholo. Empa ho ntso hole bohlokwa hore ba di bapale haholo. Jwalo seka kgathi, sekotompana, sekipini, le tsona dibeke. Matsatsing anana batjha ha ba sa di tseba tseo kaofela. Empa ho ntsho le bohlokwa hore ba tsebe ho di tseba, ba tsebe le ho tseba hore ba tswa kae, ba tsebe le ho tseba hore setso sa rona se ya kae. Ke ka hoo ke reng ho bohlokwa haholo hore ba tsebe dipapadi tsa setso sa rona. Molemong wa hore le bona, ba kgone ho ba kgone ho ruta ba bang ba tlang kamora bona.

Dipapadi le mekgatlo ya tsona, e bohlokwa haholo ho hodiseng dipapadi le ho bueleng dibapadi. Mekgatlo ena ke yona e etsang dipapadi le tsona dibapadi le dihlopha kaofela ka kutlwisiso kapa ka botlalo. Di kgone hore ditokelo tsa bona di tsebahale le ditjhelete tse ba tshwanetse ho be le fuwa ba di patale ka tsela e tshwanetseng. Hore ba kgone ho tseba hore ba fuwe ditjhelete tse ba tshwanelang, tse ba di etsang hore ba hodise sehlopha. Ebile ba kgothatse le bao ba seng sehlopheng seo kapa dipapading tseo. Ba be le morolo kapo mafolofolo a ho kenela dipapadi tsena.

Tjhehe, ha re sa kopana. Empa dibapadi, ne ntse re bapala ha monate dipapadi tsena tse neng re di bapala.

Ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo. Mme ke rate hore ke ikwetlise ha ke so fumane monyetla. Nka qala ka hore, ke lokise baesekele e sale ke e palama lemong tsena kaofela ke sa hola. Ke tsebe ho e palama, ke potolohe lekeisheneng leo ke dulang ho lona, hore ke kgone ho ikwetlisa. Ke ntano ho kena ka hara letamo ke sese, hore ke kgone hore ke ke ke ntlafatse mmele, ke theole mmele. Le hona ho nna ntse ke e phahamisa masole a mmele. Le hona ho ikwetlisa ho lokisa mmele hore o nno be maemong a hantle, le mafu ke a kobe a sa lokang mmeleng mona.